Theko ya mafura a koloi ke enngwe ya dintho tse entseng hore ditheko tsa dintho di ye hodimo hoba boholo ba dintho hore di fihle mabenkeleng di-transport-iwa ka tsona dikoloi, jwale ha e ntse e ya hodimo ditheko tsa dijo le tsona di ya hodimo. Ee, ke nahana hore motho a ka boloka tjhelete ya hae ka hore a etse Lift Club if ana le koloi . Ba ikopanye ba sebedise koloi e le ngwe mme ba patale ba le bangata e tjhelete eno no e ba palamang ka yona. Ka tsela e jwalo, e etsa hore ba seke ba sebedisa petrol e ngata mme ditjeho di ye fatshe. Ntlha e nngwe hape ba ka e sebedisa ke hore motho a se ka sebedisa koloi ho mabaka a haufi empa sebedise public transport ka tsela e jwalo, wa tseba hore mafura ha a shebana le yena feela, empa a shebane le ena le bapalami.

Dumelang ee ke utlwa ke qakeile mona ke taba e nkgono se ntebelleng beke ya ho feta hona palame bese ya lona, mme ntho e ke lemohile hore ee ke ya tseba hore motho ha a le dilemong tse sixty e o ba le discount e ya batsofe, empa ntho e ke e lemohang mona teketeng Kore o patetse tjhelete e lekanang le ya rona kaofela. Jwale ne ke batla ho utlwisisa hore na e le hore ha hona discount ya batsofe mona, kapa na ho etsahalang e le hore ho jowe yena tjhelete? Kea leboha.

E nngwe ya dintho tse ke di hlokometseng hore batho ba di hloka ha ba nka maeto a matelele ke dijo kapa tsona di-refreshments tse kentseng bo metsi, jwalo jwalo ka tsela e tjena na ha ba lape tseleng, mme di-levels tsa bona tsa tswekere ha di ye fatshe. Ba bang ba nka dikobo haebe ho bata ho etsa hore serame se se ke sa kena mmeleng. Ba bang ba nka mesamo hore ba tsebe ho dula hantle hore mokokotlo ya bona e se ke ya fihla lemetse.

Dumela Ntate Security ke ne ke behile koloi ya ka hana mona ke kene ka lebenkeleng ka pele empa ha ke tswa ke fumana e le siyo, ke ne ke kopa thuso feela hore na re ka sheba la ekaba di-camera-eng. Ha hona motho a kileng a e bona.

Ke nahana boholo ba nako hoba di-taxi ke batho ba eleng hore ba kgonne ho bontsha hore ba kgona ho ikemela. Ke ka tsela e jwalo hore ha ba na le di-trike ra tseba tsa bona di tlo atleha ntlheng ya hore ba bangata mme ba utlwahala, mme ha ba sa sebetse moruo wa naha wa ema jwalo ka tsela e jwalo, ba tshwere matla a fetang e rona re nang le ona ka hara naha.

Ne ke sa tsebe hore ke nna and jwale mokganni wa tekesi ha ka buwa le nna hore ke nna hoba ho no na le tekesi ene eme kamorao nkabe ke palame yona. Ke kopa o ntshwarele.

Moo ke dulang ha hona tsela ya baesekele tsela tse teng feela, ke tsa bese le tsa dikoloi.

Ke nahana ntho ya bohlokwa haholoholo ke dijo tseo tlo di ja tseleng. Hoba dintho tsena tse ding tsona, o ka kgona hore di mamelle, empa tlala yona o ka qetelletse o fumana hore ha di-level tsa hao, tsa tswekere, di ya fatshe, wa akgeha mme o tsietsa batho.

Ke nahanne hore ke mpe ke bule mmaraka o haufi le bona moo direnkeng hore ka tsela e jwalo, ha motho a lebetse ho reka ho itseng kapa ho tla a itjaretse ho itseng, a ho fumane mona haufi le tekesi ka tjeho e lekaneng.

Ke nahana baahi ba setjhaba sa Soweto le lemohile hore bakganni ba rona ba ditekesi ba na le ho etsa di-trike, mme ke nahana hore ke nako le rona hore ba kgone ho utlwisisa maikutlo a rona mabapi le tekesi tsa bona tse sa emang hantle mme ha re ka fokotsa ho di palama. Re le bangata hona ho ka fokotsa tjhelete e ba kenelang, mme, ka tsela e jwalo ke hona ba tla kgona ho utlwa hore le rona re kgathetse hore re patale tjhelete e tse lekaneng, empa re dula ditekesi tsa bona tsa ditulo tse re hlabang. Ke ya leboha.

Ntlheng ya pele ke nahana hore ho ya ka mang kapa mang o sa kgone ho finyella dintho tse leng hore di finyelletseng ke batswalle ba hao. E na le ho tlisa mokgwa o thweng ke jealous empa qetelllong hoba ebe o le mokgotsi a hantle, ntho o tlang moo o etse ke hore o ba thabele mme o kope dikeletso hore na ba kgonne ho fihlella jwang hore ba be le tsona. O kgone ho bona hore na wena ke eng eo hlotseng ba kgone le ho thusa hore metjha eo ba e nkileng le wena o kgone ho e nka hore o qetelle le wena ka hosasane, o tshwana le bona, o na le koloi jwalo ka bona.